Funeka aqaphele loo nto kuqala yeendleko zendlu uba zizamthatha zimbeke ndawoni. Ngoba kunezinto ekuthiwa zii-maintenance, iinto zendlu, ifenitshara yendlu eyangaphakathi. Ungumntu ke kubalulekile uqale uqaphele zonke ezo zinto. Ingaba unazo na, uzilungiselele na? Wandule ke ngoku ngothatha imalimboleko ngoba indlu inganeendleko ube usabhatala loo mali ngelo xesha. So, ibalulekile ke loo nto ngokuqala aqaphele izinto ezinjalo.

Kaloku ezo zinto zezinye zezinto ezibalulekileyo uba umntu aqale aziqaphele xa efumana indawo, le yokuthenga indlu. Kuneendawo ezikwaziyo uba neendleko ezinkulu eziphezulu xa umzekelo, uthenga indlu eselokishini, funeka ujonge ubhatala amanzi, ubhatale umbane. Funeka uhlawule futhi neteks le yeziindleko zemigqomo, yonke laa nto. Zizinto ke ezifuna ziqale ziqatshelwe kakhulu xa ungumntu ozothenga indlu okanye umntu ozawuba nendlu, qale ujonge indawo le okuyo ozofumana indlu kuyo. Ubuza, iindleko zayo uzokwazi na ukuzimela okanye hayi?

ngenye yezinto leyo eyingxaki kakhulu, ngoba ababolekisi beemali, i-loan sharks abangekho semthethweni banobungozi kakhulu ngenxa yento ethi xa ubulekwa imali ngabo, akukho nto zisayinwayo, zivumelwano zisayinwayo. Niye nivane nje ngaloo nto yokuba imini emakubhatalwe ngayo imali uzoyibhatala ngexesha elithile, ibe seyine-interest ethile. Yiyo loo nto ke kungabalulekanga kakhulu ukuthatha imali kwi-loan sharks ngoba inobuzaza kakhulu. Xa uthe wabethakala awakwazi uyibhatala, uyakwazi nokuba sengxakini and ingxaki okuyo ke ngoku laa mntu angakwenza nantoni, enze nantoni. Ngoku uphele ufaka umthetho kodwa zange uwufake ekuqaleni.

Kaloku lo mbandela lona, ihlobo ovakalelwa ngalo ndiyayiqonda uba lingabuhlungu. Kodwa apha ebuhlungwini balo ingxaki inye, yile uba le mali kaNSFAS wawuyifumene ungekayifumani le yesibini yebhasari ongazuyibhatala. Ngoku ke ngoku kufuneka ubhatale laa mali yokuqala kuzokwazeka ukuba ukhululeke ke ngoku, ungabi nangxaki ngoba ibhasari ivele mva, sowusebenzise imali kaNSFAS. So, yiyo loo nto ke ngoku kubalulekile uba uqale ubhatale leya kaNSFAS then ngoku uqhubekeke. Ndiyayiqonda ibuhlungu yona, kodwa ke isivumelwano enasenzayo noNSFAS nathi, wathi nawe uzoyibhatala imali yonke.

Ngokweyam imbono, ndibona iyinto elula kakhulu engenazo neendleko ezingako. Ngoba into yakwaintanethi, uba unedatha wabhalisa yonke into, zikhona izinto ezikuqinisekisayo phayana kulaa nto okoba nguwe nyhani na. Kodwa ke funeka uqale uqaphele iwebsayithi le uzawube ungene kuyo, ingabe yeyasebhankini manyhani na, ungakhuphi zonke izinto zakho kanti ekugqibeleni, hayi, ayiyobhanki lena wena ucinga uba idila nayo phaya. So, ndizama ukuthi ibalulekile into naleyo yoya ngobuqu, but engxakini apho ikhoyo, ziindleko zendlela nexesha eli lidingekayo for uba mawuye phaya. Kanti xa uyenze efowunini, uyicofa noba kwi-laptop yakho okanye kwikhompyutha yakho, iye ibe lula kakhulu. Kanguba, emva kobulula uye ukhawuleze uhoyakale, awufoli nofola ixesha elide. Uye ufike nje ufake izinto ezidingekayo and then ube kanti uyalifumana ikhadi.

Ukuba uhlale uyazi ifemeli yakho izawukhathalelwa mhlazana ungekhoyo. Noba ayiyofemeli yakho, ayizusokola mhlazana wasweleka ukuhoya izinto zemingcwabo nokulungiselela wena ungcwatywe. Nexesha elizayo ke mhlazana wasweleka, awabikho emhlabani, khathalelwa, uncedwe nayimali ezawube uyishiyele yena yombutho.

Ndicinga uba ibalulekile kakhulu loo nto leyo ngenxa yento yoba iimali zethu sizigcina ebhankini ixesha elide. Ngoku ke phaa kulindelekile uba imali kubekho i-scammers, kuthiwa zingene ebhankini zathatha imali, kodwa ayenzeki loo nto ngenxa yento yoba baqashe abantu uba mabahlale begadane nezinto ezinje. Ngoku ke, nabo ziyadingeka ke iinkonzo zenyanga, ukukwazi ukubhatala nabo bantu abo banjalo. Aba bantu basoloko behlelele nokunceda thina, kubalulekile nabo bakwazi ukubhataleka bazokwazi uba bagcine imisebenzi yabo, bagcine, besigadela le mali. Ndicinga uba ibalulekile kakhulu loo nto leyo ngoba sesikwazi uthemba abantu beebhanki ngeemali zethu.

I-transfer duty ndicinga uba mna yinto, ngumntu okwazi ukumncedisa kwinto yoba kufuneka kutshintshelwe iincwadi, zitshintshelwe komnye umnikazi wendlu. Uye loo mntu abekho kuloo ndawo, akwazi ukuncedisana nani nizawukwazi uba le ndlu ize itshintshelwe egameni lalo uzawube uyithenga ngelo xesha ngokukhawulezileyo, ingathathi ixesha elide. Loo nto ndicinga ukuba ke ngoku iyanceda kakhulu loo mntu uba asoloko ekhona ngoba nam xa ndithe ndathenga indlu, ndiye ndizame ngandlela zonke yoba mayikhawuleze itshintshwele kum. Yeyona into ke endicingayo uba into ekuthiwa yi-transfer duty. Ibalulekile, kangokuba iyanceda kakhulu kuzokwazeka uba iinto zikhawuleze zibe kuwe.

ezohlukileyo zemalimboleko yendlu, andinalwazi kuzo. Nam ndinomdla wokucaciselwa izinto ezinjalo ndizokwazi uba nam ndibe nolwazi, andikabinalo.

Kokokuba uqale uqiniseke le ndawo uzawuya kuyo ingaba iseyifi kangakanani na. Ingabe akuxhaphakanga mqhekezo kuloo ndawo, uba kuhlalwe kuqhekezwa, kumoshwa, uthathelwe izinto zakho na. Nendlu lena uyithengayo, ingabe yona ime njani, ayinaziingxaki na zayo ezamanzi, ezendlu lena uza kuyithenga, i-cracks, yonke loo nto leyo enjalo.

Hayi, ndithi tutu, tutu, ndoda. Qina, ndoda. Qina, ngoba kaloku ukule ndawo ukuyo nje namhlanje kungenxa yalaa NSFAS. Uba ngaphandle kweNSFAS, imfundo lo unayo namhlanje ngowungenayo. So, bulela kakhulu ke kuNSFAS and umbuyisele imali yakhe ngoba anqabile abantu abanokwazi ukuboleka imali for imfundo yakho, bengaqinisekanga noba uzawuphumelela okanye hayi. So, yivuyelele loo nto kakhulu kakhulu xa uNSFAS ekwazile ukunceda namhlanje, waphangela. Buyisa nje imali yakhe wena ngomzimba ungenaxhala. Uzawukhawuleza uyigqibe, abafuni mali eninzi. Ube kanti nawe uyaphangela ke ngoku ngomzimba okhululekileyo.